Ho bontsha hore setlola sena se kotsi letlalong la lona, o tla bona ka letlalo ho hlaha mathebatheba a matsho maqhepaqhepa a matsho or sefahleho sa hao tla se utlwa se omella se lo malome ha bohloko, o tsebe hore se tlola seo se kotsi matlalong a batho kapa letlalong la hao.

Bohloko ba se boemo bo sa foleng ke hore o dula o nahana ka ntho eo o tshwereng ke hore o hlokomele ntho eo o tshwereng o se ke wa nahana ka yona haholo.

Motho ya fokolang o tlameha hore a thuswe ka hore a itlhokomele, a sebedise meriana e sharp for bophelo ba hae, a se ke a nahanang a thata, a dule a na le batho around yena.

O ka e fumana o na le kokwana ya HIV ha e mong a na le yona e mong a se na yona e ka bakwa ke hore le etse thobalano e sa bolokehang or e ka bakwa ke hore le tshwaetsano ya madi.

Ee, ka mesebetsing e meng, ho na le mananeo a hlokometseng bontate hore ba phele ba dutse hantle ba matlafetse.

Matshwao a lefu la kankere ke letsholo le o ka bona o fufulelwa hangata haholo. O ka bona o fellwa ke matla, o ka bona o hlaya maqhepaqhepa a matsho ka tlasa bo le haufi ho letswele or ka tlasa botona ba hao.

Thibelo ya pelehi o ka sebedisa moriana wa lekgala wa o nwa o se ke wa beleha o ka sebedisa kgohlopo.

Tsela e lokileng ya ho hlokomela batsofe ke hore ba nkuwe ba behwe sebakeng se le seng ba batlele di-nurse baoki, e leng hore ba tla dula ba ba shebile ka nako tsohle eo, ba tla ba kgona hore ba ba hlapise, ba ba etsetse dijo, ba ba fe meriana e ba tshwanetseng ba ba fe meriana eno ka nako ka nako e tshwanetseng.

Ntho e sa ndulang hantle ka dipetlele tse senyehileng ke ntho e ke boneng e etsahala ka hara dipetlele metsi a itsamaela feela ho sena le metlakase le baoki ba le teng, ba sa thuse batho ba ka hara dipetlele sena dipetlele. Dipetlele sena se batla ho ntjhafatswa le mabota hore se kgone ho boela maemong a sona.

Ntho e etsang hore baoki le dingaka ba short-e dipetleleng ke hore batho ba bangata ba kula ka hara Afrika Borwa ona jwale baoki le dingaka ba i-share-a ba bang ba ya kwana, ba bang ba ya kwana hore batho ba kgone ho thusahala ka ho fapafapana ho bona.

Ho bohlokwa haholo hore motho a itlhatlhobe. Kokwanahloko ena ya HIV ho bohlokwa hore o itlhahlobe kgafetsa hobane ha se e o kene e le mo ho wena o tla kgona ho bona ka pelenyana mme o kgone ho itlhokomela.

Bana ba banana tlamehile ba tlohele ho etsa thobalano hobane ba tla beleha bana ba tla tlohela dikolo, ba dule malapeng ba hodisaneng le bana e tlamehile ba dule ba itlhokometse, ba se ke ba bapalla ho di thobalano.

Matshwao a bontshang o ka ba na le kokwanahloko ena o ka bona ka ho kwaleha dinko o ka utlwa ka ho kwaleha dinko o ka bona ka ho fufulelwa o ka utlwa o kenelwa ke serame.

Dithibela pelehi tse berekiswang hanghang. Ha motho wa mosadi ya tswa thobalano ke ntho e lokileng haholo hobane e ka thibela motho wa mosadi hore a se ke, a ba pregnant.

Ho bohlokwa haholo ho etsa nthwena le ba le le babedi hore le ha le dutse ka tlung le tsebe hore ntho ena e kotsi kae, HIV kokwanahloko ena ya HIV hore e kotsi kae, jwang. Hwa thabisa hore le tsebe ka tlung le tsebisa ka yona le le babedi.

Motho a kula re tla be le a ye sepetleleng se seholo. Monghadi e tlamehile o ye sepetleleng se seholo hobane sena ke se senyane sepetleleng se seholo. Ba tla kgona ho thusa ka dipidisi tse ding tse senang tsona, ba tla kgona ho thusa ka metjhini e meng, e re se nang yona, moo ba tla kgona le hore ba o robatse matsatsing ana a itseng hore bophelo ba hao bo kgutlele maemong a matle.

Ke kopa hore ba tshebeletso ya potlako ba fihle ka pelenyana, hobane maemo eo re leng ho ona ha jwalo, a ke maemo a mabe haholo ho e leng hore batho bana ba teng mona, ba batlang thuso ba ka re siya, maphelo a bona, a ka kgaoha tsoseletso. Ke kopa le potlake ka pelenyana le fihle sebakeng sa kotsi.

Ka pono ya ka hore di-ambulance di sa fihle ka potlako, ha di letsetswa ke hore di-ambulance di be di tswile di ile dibakeng tse fapaneng hore di lo thusa batho kapa di lo nka batho moo ba leng teng ho ba isa dipetlele tse haufinyana.

Ee, ke ntho e ntle haholo ya hore bana ba banyana ba fumane ba fumane thupello ka tsa ho rera lelapa hobane tlamehile ba tsebe hore ba kena sekepeng sefeng sa hore ba etse lelapa hobane ha ho bonolo haholo. Ha o le ka tlasa dilemo tse leshome le metso e robedi ho rona ka qala lelapa e tlamehile o behwe fatshe o bontshe dintho tse etsahalang bophelong ha e le hore o batla ho rera lelapa.

Aa ya banna e tlamehile e se ka fela, ka Phupjane feela e ne nne tswelle pele kgwedi le kgwedi, dikgwedi tsena kaofela.

Eya, ke ntho e ntle haholo ya hore o nwe tee kofi ka sirilamunu, hoseng o fokotse mokhaba le mafura nna seo nka se thabela haholo hobane ha ke batle ho bona ke na le mokhaba o moholo holo.

Ntatemoholo wa ka ha sa fokola kelellong, ke tla mo batlela motho wa tla mo hlokomela jwalo ka ngaka. Ngaka e tla phela le yena e mo hlokomele e mo fe di meriana e tla kgona hore a se ke a lahlehelwa ke kelello haholo.

Eya, nka kgothaletsa batho ba batona ho bolla, hobane ho bolla ho bohlokwa haholo ha ho tla bathong ba batona, hobane ba ithuta ka ntho tse ngata, ha ba leka mono ka ho boleng.

Tjhe, e mong le e mong ha a tlameha ho ipulela sekolo bakeng sa hore sekolo sa ho bolotsa se bulwa ke batho ba rupelletsweng feela hore ba bollotse. Ha o sa bolotse, o sa rupellwa hore o ka bolotsa o ka hlahisa babo bana ba hao ba ka ba ba ka tswa kotsi hobane e tlamehile le wena, o le mosebetsi e tlamehile o be le ditsela tseo di latelang.

Seo nka se etsang hore batsofe ba fumane tlhokomelo. Letsatsi le letsatsi ke hore ke hire bahiri ba tla dula ba shebile di-nurse le doctor hore ba dule, ba ba hlokometse, ba ba fe le meriana e ba tshwanetseng hore ba dule ba le mafolofolo.